Ntlo le ntlo e na le Wi-Fi. Ho ka ba bobebe motho a nang leng Wi-Fi a bone hore ke mang a keneng ho Wi-Fi ya hae. Ka tsela eo dintho di ka ba bobebe haholo.

Bothata bo qala ka hore sekotlolo sa Satellite se a tura. Ke ka moo batho ha ba tsamaya, ba tsamaya le tsona hobane ha ba batle ho reka sekotlolo se seng hape.

Ha e thabise hobane ka dinako tse ding ha o shebile television, o dutse mmoho le bana ba hao, ho qetella ho hlaha batho ba sa aparang, ba bang ba bua dipuo tse sa lokang.

Mohala wa thekeng o fetotse bophelo ba ka ka tsela e thabisang. Se ke kgona ho reka diphahlo ntse ke dutse ka ntlung ka yona mohala wa thekeng le dijo se ke di reka ka mohala wa thekeng. Ha ke sa ya mabenkeleng ka maoto a ka.

E utlwisa bohloko haholo hobane borakgwebo ba di bua hamonate di-router tsa bona, o qetella o e reka empa ha e se le nako hore ba e tlise router ya hao, e se le batho ba senang nako.

Ke rata dipina tsa kereke, di bitswa ka Gospel. Dipina tsena ka di rata hobane di ya nkgothatsa moyeng ebile di nfa matla hore bophelong ke seke ka lahla toulu.

Ke ka sebedisa letsatsi hore re seke ra hloka motlakase ka tsela ya hore mmuso o tshwanetse ho re rekela di-solar pile hore re bane le motlakase ebile ne tlo re thusa hore re seke ra reka motlakase hohang.

Kgidi! malome, o ka kgona ho bala ditaba mohaleng wa hao. O lokela ho kena ho internet, o tla fumana ditaba tse mefuta ka mefuta.

Batho ba na ba etsa tjhelete e ngata ka ho rekisa ditaba tsa batho. Ba bitswa ka di-journalist, ba ithutile pele e ba di-journalist. Ke bona ba etsang hore batho ba qetelletse ba ntsha ditjhelete dipokothong ba reke dipampiri.

Dumelang, ke a tshepa hore la phela. Ke kgathetse ke Wi-Fi ena, ha e batle ho sebetsa hantle, ke na le mosebetsi o mongata o tshwanetse ke o etse. Kopa le nthuseng ka potlako hobane ke sala morao ka mosebetsi ona. Ke a le kopa.

Molemo wa mohala o bohlale ke hore o kgona ho etsa mosebetsi wa hao o ntse o le hae ebile o kgona ho fumana dikolo jwalo ka di-university le di-college. Bobe ba bohlale ba mohala ke hore bana ba sekolo ha ba sa kgona ho ithuta ka tsela e lokileng. Bana ba dula ba shebile dintho tse sa lokang jwalo ka batho ba tsotseng.

Le shwele hobane ke sebedisa ho fihlella e tjhese. Ke ile ka reka leshala le letjha hore e sebetse hape. Router ya thusa hobane ke kgona ho e sebedisa hohle mo ke yang teng.

Nka mo jwetsa hore Wi-Fi e ke e sebedisang ke diranta tse makgolo tse hlano. E na company ke theko e tlaase haholo ebile lebelo la teng la makatsa. Tse ding di-company di a tura ebile lebelo la teng le ya sokodisa.

Network ha e tsamaya e kgutla, e tsamaya kgutla, e utlwisa bohloko haholo hobane o e patetse hore o e sebedise. O tla fumana ka nako tse ding mosebetsing ba o file mosebetsi o mongata o tshwanetse o etse empa network e ya o sokodisa. Ke ka moo re fumanang hore mesebetsing ba re kwatela, ba re ha re batle ho sebetsa ba sa tsebe hore network e re e sebedisang e na le ho hlopha ka matsatsi a mang.

Ke ka makgetlo a mararo. Ditaba tseo o di fumanang mohaleng wa thekeng ho Facebook o seke wa di tshepa empa o ka mamela ditaba tse hlahiswang di-television-eng.

Batho ba thusehile haholo hobane batho se ba kgona ho sebedisa Wi-Fi ho etsa mosebetsi wa sekolo. Wi-Fi e kgonne ho etsa leloko le be mmoho. Batho ba kgona ho etsa dipatlisiso ya mosebetsi ba sa llele hore data e tla fela.